Ku tlakuka ka petirolo swa khumba xiboho xa mina xo xava movha hikuva, ku va ndzi xava movha swi ta va swi lavile ku ndzi endla vuvekisi bya mali nkarhinyana wo leha leswaku ndzi kota ku yi fikelela movha walowo. Kambe loko se ndzi tlhela ndzi vona minxavo ya petirolo yi karhi yi gonya, swi endla leswaku ndzi ehleketa leswaku yi ta ndzi tsandzekisa swo tala tanihiloko petiroli na yona yi karhi yi durha.

Leswaku ndzi ti kuma ndzi fikile ndzi hlayisekile, ndzi nga famba kahle kumbe ndzi nga drayiva hi ndlela ya kahle leswaku ni nga humeleriwi hi tinghozi eka patu rero. Kumbe ndzi lava patu leri ri nga kusuhi, ndzi vona leswaku rona ri nga fambeka ku antswa ku tlula leri ndzi fambaka ha rona ke.

Makhombo lama ya toloveleke hi ku fambisana na vutleketli bya nhundzu hi xiporo hileswaku vutleketli bya nhundzu, byi humeleriwa ngopfu hi makhombo ya ku ti kuma byi ri karhi byi ri ku tshweni kumbe xitimela kumbe evufambisi byelebyo bya nhundzu byi kumeka byi humeleriwe hi nghozi yo karhi leyi yi endlaka leswaku xifambo xexo xi hetelela hi ku tshwa, hi ku pfurha ndzilo lowukulu swinene.

Swiphiqo leswikulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi xiporo swi langutaneke na swona namuntlha, i ku famba ka magezi tanihiloko swin'wana swirhwari swa nhundzu swi tirhisa gezi eka swiporo swi tirhisa gezi ku famba swi ya fika laha swi yaka kona. So swiphiqo sweswo eku fambeni ka gezi, swi va swi karhi swi endla leswaku vurhwali bya nhundzu byebyo byi hlangana na swiphiqo sweswo swa ku hlwerisa ku fikisa nhundzu laha yi yaka kona. Kumbe nhundzu yaleyo yi hetelela yi nga pfukanga na laha yi yaka kona hi mhaka xona xiphiqo xexo.

Leswaku vukorhokeri byebyo byi fanele byi humelela, ku fanele ku va ni swivumbeko swo karhi swa ku fana ni leswaku mabazi ya fanele ya ya nghena eka tindhawu tihi ni tihi tanihiloko doroba leri ra hala ka hina ri ri doroba lerikulu. Leswaku mabazi ma kota ku fika eka tindhawu hinkwato ya endla vutleketli eka tindhawu hinkwato nakona mabazi yalawa ya fanele ya va na swivumbeko leswi vanhu lava va tsoniweke va nga kota ku ku ti kuma va ri karhi va famba hi wona na vona.

leswaku bazi ri va ri ri na munhu loyi a ri hlayisaka ku endlela leswaku ni vuhlayiseki bya vakhandziyi byi va byi ri kahle. Tanihi loko eka masiku lawa vanhu lava khutuzaka va khutuza ni vanhu lava nga le endleni ka mabazi, kumbe lava va fambaka va onha van'wani va hisa bazi. Hi ndlela yaleyo munhu loyi a nga ya ri hlayisaka u ta va ha ri wa nkoka swinene ku kambisisa vuhlayiseki bya vakhandziyi na vuhlayiseki bya bazi.

Nkoka wa munhu loyi a fambisaka vapfhumba entangeni wa swiharhi hileswaku wu endla leswaku vanhu lava a va fambisaka entangeni wolowo wa swiharhi, va hlayisekile eka swiharhi leswi va fambaka va swi vona ke, ku fana na munhu loyi a tirhaka tanihi ranger, i munhu loyi ya endlaka leswaku vuhlayiseki byi kona eka vanhu lava va fambaka va ri karhi va ti vonela swiharhi entangeni.

Tikhampani to rhwala nhundzu ti nga khoma xilaveko xa nhlohlorhi ya nguva hi ndlela leyinene hikuva a ti lulamisela tiholideyi leti taka. Ti kota ku rhumela tinhundzu ta vona masiku ya tiholideyi ya ha ri kulenyana. Hi ndlela yaleyo va nga va va karhi va kota ku khoma xilaveko xa nhlohlorhi ya nguva hi mafambiselo yalawa.

Leswi a swi ta endla ndzi nga titwi kahle hikuva enkarhini wa sweswi mathekisi ya durha swinene, nakona a swa ha fanelanga leswaku ku tlhela ku va na tiphesente leti ya nga gonyaka ha tona. Kambe loko swo va tano, ndzi nga tolovela ku cinca tanihiloko ndzi nga ri na movha. Ndzi ta va ndzi karhi ndzi boheka ku tirhisa wona mathekisi yalawo, kumbe ndzi tolovela ku cinca hi ku ya ndzi ya khandziya mabazi ndzi tshika mathekisi tanihiloko ya .

Milawu leyi ndzi nga dzikaka eka yona hileswaku rivilo emagondzweni a ri laveki. Tanihi loko ku ri rona ri vangaka tinghozi ta ku tala, naswona ku khandziyisa vanhu emagondzweni hi swin'wana swi nga swa nghozi tanihiloko u karhi khandziyisa vanhu lava u nga va tiviku. Va n'wana va yiveriwa timovha, van'wana va tekeriwe timovha, van'wana va dlayiwile hi vanhu lava va nga va khandziyisa emagondzweni va ri karhi va nga va tivi.

ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku vachayeri lava dyondzaka va chayela egondzweni lerikulu na vanhu hinkwavo, hikuva xin'wana na xin'wana xi na masungulo xi na ku dyondziwa ku sungula. Hi ndlela yaleyo loko va ri karhi va chayela, va ta va va karhi va tolovela va tiva leswaku magondzo lamakulu ku fambisiwa ku yini. Nakona milawu ya kona yi tirhisa ku yini.

Riendzo ra mina ro leha leri ndzi nga tshama ndzi ri teka, a ku ri kusuka ematikoxikaya ya le Limpopo ya emadorobeni ya Joni ku nga aJohannesburg. Ku nga le riendzo leri tekaka ntlhanu kumbe tsevu wa tiawara ku ya fika kona. Kambe tanihileswi leri a ndzi famba hi rona a ri kahle ni vuhlayiseki a byi ri kahle, ni fike kahle swi lulamile.

Tanihi mutswari loko ndzi ri ka riendzo ro leha na n'wana ndzi ti lulamisela hi ku va ndzi longhile swilo hinkwaswo leswi swi nga swa n'wana kumbe leswi n'wana a nga ta swi lava hi ndlela yaleyo a swi ta va swi karhi swi ndzi olovisela na mina leswaku loko n'wana o tshuka a ri karhi a rila ndzi n'wi nyika swo karhi kumbe loko ku ri na swin'wana swi lavekaka eka n'wana ndzi n'wi endlela swona tanihiloko ndzi ta va ndzi ti lulamiserile eka riendzo leri ri nga ta va ri lehile.

Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vanhu lava holaka mudende va yehliseriwa nxavo wa swakudya ku tlula lava tirhaka hikuva maendlelo yalawo ya ta va ya nga ri kahle munhu loyi a holaka mudende na munhu loyi a tirhaka hinkwavo va va va karhi va tikeriwa ku fana hinkwavo va va va karhi va va va ni ku navela leswaku nhlayo ya nxavo wa swakudya yi nga va yi ri hansi ku va ku yehliseliwa vanhu van'we ku nga lava holaka mudende swi ta va swi nga ri swa kahle eka lava va tirhaka.

E ku hlawuleni exikarhi ka bazi ra xiyimo xa le henhla na bazi ra ntolovelo ra riendzo ro leha ndzi nga hlawula ni nga hlawula bazi ra xiyimo xa le henhla hikuva ku ta va ku ri bazi leri ri nga ta va ra ha ri kahle leri nga ta va ra ha tshembisa leswaku ku ri nga fika laha eka riendzo leri yaka kona ro leha ri nga onhakangi kumbe ri nga va ngi na to karhi nakona bazi leri ra xiyimo xa le henhla ri ta va ra ha hlayisekile na switulu swa rona hi ndlela yaleyo ndzi yi nga fika eka riendzo lero leha ni miri wa mina wu nga karhalangi ngopfu tanihiloko switulu swa rona swi va ku swa ha ri kahle swinene.

Ku va ndzi hlwerile ku ya entirhweni hikwalaho ka xitereko xa mabazi a ya swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva hina tanihi vakhandziyi a hi tivi nchumu hi timhaka ta switereka leswi kambe hi leta emintirhweni hi timhaka ta swona switereka leswi hi ndlela yaleyo a swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka kumbe va langutanaka na yona eku cinceni ka kusuka eka ku hakela hi mali ku ya hakela hi ti-smart card emabazini i ku va vanhu va boheka ku va va ri na ti-smart card leti va nga hakelaka ha tona leswi vulaka ku munhu hambi a ri na mali ntsena a swi fikeleli ku a nga va emabazini kambe u fanele a va na smart card lexi a nga ta kota ku hakela hi xona eka riendzo .

Switirhisiwa leswi xitichi xa mabazi lexi hlomisiweke kahle xi fanele xi va na swona i switirhisiwa swa ku fana ni ndhawu yo tshama leyi nga kahle leyi vakhandziyi va nga ta tshama ka yona leyi loko mabazi ya vona ya nga se fika swin'wana i tindhawu ta ku fana ni ti-toilet leti vakhandziyi va nga kotaka ku nghena ka tona va tirhisela eka tona swin'wanyana i vuhlayiseki, fanele ku va na vanhu lava va va hlayisaka loko va ri kwalano tanihiloko minandzu ya ku khutuza kumbe ku khutaziwa yi ri henhla swinene.

Ina vonelo leri ndza ri seketela tanihiloko a ri munhu loyi a tirhisaka Uber na Bolt ndza swi tiva leswaku a swi na vuhlayiseki byo helela, xin'wana xa vuhlayiseki lebyi vanhu va vulelaka ha byona ku va vanhu va nghenelela eka swa Bolt kumbe Uber va ta tanihi vatirhi kasi va ta ku yiveni na ku dlaya na ku kidnap tanihiloko ku ri na milandzu yo tala leyi vanhu va nga nyamalala va hetelele ku voniwa va ri karhi va request-ile ti-Bolt sweswo hi swin'wana swa swivilelo leswi swi nga kona eka vutleketli bya Uber na Bolt.

Ndzawulo ya vutleketli yi nga lulamisa mhaka ya ku tala ka timovha lomu eka ti-toll gate hi ku va yi endla vuhakerisi bya xihatla lebyi byi nga ta ka byi nga teki nkarhi hi ndlela yaleyo va timovha va nga kota ku hatla va hundza hi xihatla va hakela kumbe swi nga heti na timinete timbirhi va ha yimile hi ndlela yaleyo swi nga endla leswaku va va va karhi va pfulela van'wana ndlela hi xihatla swinene.

Leswi swi endlaka leswaku ku va na ku kokela ndzhaku eka ku famba ka swihahampfhuka i ku va na varhangeri va kona va nga ha ri na ntlhontlho kumbe va nga ha ri na ku tiyimisela ku va varhangeri eka ndhawu yeleyo hikuva un'wana na un'wana u va a karhi a endla leswi a vonaka swi ri kahle eka yena n'winyi kambe a nga langutisi leswaku swi va swi ri kahle eka vakhandziyi kumbe ni le ka khampani xana ke. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku ku va na ku kokela ndzhaku eka ku famba ka swihahampfhuka.

Ku va vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo khandziya eka lembe na lembe emabazini swona swi va swi nga ri kahle tanihiloko eka emikarhini ya sweswi mali ku ri xilo lexi nga olovangiki ku va munhu a xi kuma. Ku va va mabazi va tlakusa lembe na lembe nxavo wa thikithi ra bazi swi va swi nga amukeleki tanihiloko swi va swi nga ha fanelanga ku va nxavo wa thikithi ra bazi wu tlakuka. Sweswo swi endla leswaku vanhu va va va heleliwa kumbe va va va nga ha ri na ku tsakela ku tirhisa mabazi.

Ku va vana va vona va tirhaka ntirho lowu swi va swi nga ri kahle nakona swi va swi nga amukeleki hikuva nkarhi wun'wana va nga tshika ku dyondza leswi va fanele va karhi va dyondzisa swona va ya yima va yimelela ku va va tlurisa vana lavatsongo emapatwini. Leswi faneleke i ku va ku thoriwa vanhu lavankulu lava va nga ta tshamelela ku va va tirha kwalaya patwini ku tlurisa vana ku ya lomu va yaka kona. Sweswo hi swona leswi swi nga ta va swi karhi swi antswa tanihiloko ku ta va se ku ri na mutirhi loyi a tirhaka wona ntirho.

Loko ndzo endla vutiolori hi xikanyakanya ivi ndzi fika ndzi yiveriwa xona laha a ndzi wisile kona lexi ndzi nga ta xi endla i ku va a ndzi kota ku fonela munhu loyi a nga taka a ta ndzi teka loko ku ve ndzi ta va ndzi ri kule na le kaya kumbe loko ku ve a ni le kule ngopfu na le kaya ndzi nga kota ku tlhela hi ku tiolola se ni karhi ni tlhelela kaya hi milenge ya mina. Sweswo hi swona leswi ndzi nga swi endlaka.

Ku famba hi milenge ekusuhi na patu ndzi nga endla leswaku ndzi fambela tlhelo kumbe ndzi fambela kulenyana na patu laha ku taka kona hi timovha tanihiloko machayelelo ya vanhu ya hambanile van'wana va endla tinghozi va nga ti yimiselanga so ku va munhu a fambela kusuhi na patu swi va swi nga ri kahle loko a karhi a famba hi milenge.

Budget ya ku tirhisa bazi ya Intercape, Buscor kumbe Myboet yi hambanile hikuva nxavo wa thikithi ra bazi yi nga fani kusuka eMpumalanga ku ya eka Xifundza xa Gauteng. Bazi ya Intercape hi yona yi vuriwaka ku va ku ri yona leyi antswaka hi mixavo ya thikithi ra bazi yaleyo ku va ku ri budget ya kahle eka vanhu ku va va kota ku fikelela yona Intercape ku xava mathikithi yo kota leswaku yi nga va fikisa eka Xifundza xa Gauteng.

Ku va Khensani a rhumela n'wana wa yena hi a nga kota ku tiva leswaku a nga n'wi khomisa mali muni hikuva a lavisisa mali leyi n'wana a nga fikaka a hakela yona ebazini leri a nga ta ka a nga ta va a karhi a famba hi rona na ku va a tiva leswaku n'wana wa yena u ya chika kwihi nakona ku ta laveka leswaku a tlhela a khandziya a ha hundzela kun'wana xana. Sweswo a nga kota ku swi kuma hi riqingho ra yena ku va a lava nxavo wa thikithi ya bazi leri n'wana wa yena a nga ta famba hi rona.